Kuya ngokuthi umlandeli wakhona udume ngani ngoba esikhathini esiningi intsha ilandela izinto ezingaqondile ingakho kulungile ukuthi umuntu alandele umlandeli, okhuluma izinto ezinhle kuphela noma akufisela izinto ezinhle kuphela.

Ngiyacabanga ukuthi umehluko ukhona umehluko ukhona omkhulu kakhulu ngoba-ke izinto imishini yasedolobheni inethekhnoloji ezingeni eliphezulu, emakhaya ngaleyo ndlela, ingakho-ke ezasemadolobheni zinomthelela omuhle kakhulu ngoba ithekhinoloji yakhona isezingeni eliphezulu kakhulu.

Ngiyakhumbula ngenkathi kuke kwaba nomdlalo wakwanobhutshuzwayo wawudume kakhulu kuhlanganise iy'kole ey'mbili, wafika wonke umuntu ngasendaweni yangakithi yini ukuzoseka abafundi bebadlala ibhola. Kwakumnandi ngoba-ke kwakungakhethe bala lomuntu kwakufika wonke umuntu wayamukelekile.

Ngiyacabanga ukuthi wonke umdlalo odlalwayo uyafundisa, kodwa-ke okungafundisa kakhulu umdlalo thizeni ofana ne-debate.

Ngiyacabanga ukuthi imidlalo yaku-inthanethi yenzelwe abafana namantombazane ayikhethi futhi inemfundiso enkulu.

Ngiyacabanga ukuthi intsha mayifuna ukufinyelela eyintweni eyifana nalezo bangasebenzisa i-inthanethi ngoba i-inthanethi ize nezinto eziningi abangafunda kuyona, ingakho yonkinto uma ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Uyakwazi ukuthi kwi-inthanethi ubheke kuyona izinto mhlawumpe ezokulibazisa umuntu, ngaphandle kokuthi uchithe imali, ngaphandle kokuchitha imali eningi.

Kukho konke okungayenzakala i-inthanethi yiyona nhlelo engasiza imicimbi emikhulu ukuthi imenyezelwe kusasekhona isikhathi, nokuthi yiziphi izinto ezingadingakala ukuthi lowo mcimbi ube yimpumelelo neyiphakamiso kubantu.

Ukufana nebhola likanobhutshuzwayo abantu abaningi balikhonzile ibhola, bayakwazi ukuthi uma uma kunebhola elikhulu, bahlangane abantu endaweni eyodwa, bakwazi ukubhiyozela iqembu labo.

Ingasiza kakhulu yebo ngiyavuma, ekuthenini abantu abangasebenzi bayakwazi ukuthi bathole ukuqashwa ey'nkundleni zemidlalo bakwazi ukuthi balekelele, ngokukhipha ngokuthi bagcine inkundla ihlanzekile.

Ngiyacabanga ukuthi into engalekelela kuba kubantu abasha abasafuna ukungenela ezemidlalo ukuthi umphakathi ukwazi ukuphana ngemnikelo thizeni kulaba kulaba abangalo ikhono lokuthi bazenzele izinto .

ukuthi lokho kungaba into enomthelela omuhle kakhulu kuntsha yethu ngoba-ke bayakwazi ukuthi baqhudelane ngezemidlalo, futhi baphinde bafundisane ngamasiko wabo, futhi bakhombise nenhlonipho ngoba-ke amasiko awafani ayahlonishwa.

Ukuthi kuthi bahlale baqophile futhi kube nonogada abasezingeni eliphezulu futhi-ke, izwe nezwe linemithetho yalo, futhi abantu abaza emazweni wethu babe bayihloniphe imithetho yethu esiyibekelwe.